Ndingaseta iWi-Fi yasimahla apho kukhwelelwa khona iiteksi. Isizathu sokuba ndiyisete khona apho ngoba baninzi abantu abayayo bayokhwela itekai. Esitishini wonke umntu uyaya, oya esikolweni, oya emsebenzini noya ekliniki uzokwazi ukufikelela kuyo kanye.

Ndingayibeka e-sitting room kwigumbi lapho sihlala khona sibukele i-TV ngoba leli gumbi lilo abantu abakwazi ukuba kufutshane nalo, futhi wonke umntu apha endlini uzokwazi ukufikelela kulo kalula. Okwesibini, ayizukhawuleza iphazamiseke ngoba izobe ihleli endaweni apho nabantwana bangeke bakwazi ukuyiphazamisa kuyo.

Iidatha eziphelelwa lixesha zinceda ekubeni umntu angahlali kakhulu efowunini ebukule izinto ezingazumzuzisa. Kanti okwesibini, iidatha eziphelelwa lixesha ziphinde zibe luncedo ekubeni ukwazi ukwenza izinto ezibalulekileyo naxa uphinda uyifuna uzokwazi uphinda uyithenge. Kanti okubalulekileyo kukuba zinamaxabiso aphantsi.

Ndingatsho ndithi sezikwazi ukufikelela abantu abaninzi ngoba izinto zonxibelelwano zenza kube lula ukunxibelelana nabantu abakude. Okwesibini, abantu abaninzi sebeyakwazi ukungena kwizinto zeintanethi bakwazi ukubona ukuba ziziphi izinto ezise matheni. Neendlela yokwenza imali iyakwazi ukuba ibonakale ngoba lo oyifumanileyo uyakwazi ukunceda abanye abathumele ngendlela abangenza ngayo

Zingaba lucelomngeni kakhulu ngoba wonke umntu uzobe ekwazi ukwazi ukuba ucinga ntoni ngaye nangezinto ezisekuhlaleni, imfihlo angeke ibe khona ebantwini. Ngeke babe nayo inkululeko yokuthetha nenkululeko yokuhamba phakathi kwabantu ngoba umntu uzobe enoloyiko lokuba yonke into ayicingayo abantu bayayazi.

Nakubeni iWi-Fi mnakwethu isebenza ekwenzeni umsebenzi wesikolo kodwa kubalulekile ukuba usebenzise i-VPN ukuze ukwazi ukuzikhusela kwizinto zakho ezibalulekileyo ezisefowunini. Ngokomzekelo, i-phone number yakho bangakwazi ukuyitrekha abantu babe sebesebenzisa yona benze izinto bakhiphe nemali ebhankini. Ngoko xa une-VPN uyakwazi ukukhuseleka, ingakumbi izinto zakho ezisefowunini angeke uzibone zishabalale kwi-intanethi zigcwele .

Iyabachaphazela kakhulu abantu into yamaxabiso axhomileyo edatha ngoba abakwazi ukungena kwi-intanethi babone ukuba yeyiphi imisebenzi efumanekayo. Okwesibini, abakwazi ukufaka ama-applications ngoba ama-applications sekafakwa-online kusetyenziswa idatha. Noba ke umntu uwenzile amatiletile ekugqibeleni uzofuneka enze i-interview onlayini, nayo akazukwazi ukuyenza ngenxa yamaxabiso axhomileyo edatha.

Ndingafowunela abantu beWi-Fi ndibachazele ngengxaki endijongene nayo, emva koko ndicele amalungu osapho ukuba xa engayisebenzisi iWi-Fi ayivale ukuze lowo mntu oyisebenzisayo ekule ndlu ekude ikwazi ukutsala inethiwekhi kakuhle.

Bendingayisebenzisa ngobuchule ukuze ikwazi ukundonga inyanga yonke. Emva koko ndiyisebenzisele izinto ezibalulekileyo njengokufuna umsebenzi nangokufaka i-CV.